Phitlhelelo e e lekanyeditsweng ya tlhokomelo e e kgethegileng ya batsofe, tshegetso e e sa lekanang ya tlhokomelo ya kwa gae ya bagodi ba ba bokoa kgotsa ba ba golafetseng mo bolaong, go tlhoka tshegetso kgotsa kgakologo ya boitekanelo jwa tlhaloganyo mo batsofeng, dipalangwa tse di sa lekanang go ya kwa mafelong a tlhokomelo ya botsofe, phitlhelelo e e lekanyeditsweng e molemo e e rekegang kgotsa ditlamelo tsa kalafi.

Go botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone. Ba lelapa ba naya bagodi lerato le tlhompho e e tletseng. Go nna lelapa go nonotsha dikamano le go thusa bagodi go ikutlwa ba le karolo ya setšhaba sa bone. Ba ikutlwa ba gololosegile le go iketla thata. Lelapa le tlhokomela ditlhokego tsa motho ka bongwe ka tsela e e kgethegileng go feta setheo.

Tsholofelo ya gore batsofe ba tla tlhokomelwa ke bana ba bone, batsofe ba tla nna le malapa a bone, le gore batsofe ba tla nna le seriti le tlotlo. Maemo a botshelo a fetogile, mme bana ba ka nna ba se ka ba nna le nako, madi, kgotsa kitso e e lekaneng go tlhokomela batsadi ba bone ka botlalo.

Go tlotla le go rata batsofe, ditso tse dintsi di rata go tlotla le go rata batsofe, go ba e le batlhokomedi ba ba botlhokwa. Go tlhokomela batsofe ke boikarabelo jo bo sa kgaotseng jwa lelapa. Ditso di tlhotlheletsa maikutlo a a farologaneng mabapi le botsofa, botsofadi, maikutlo a na a ama tsela e re tlhokomelang batsofe ka yone.

Lelapa le setšhaba di na le seabe se segolo mo go tlameleng batsofe, mme seno se farologane go ya ka dijo.

Tshegetso ya dikotla, maiteka a pabalesego le tshireletsego, thuso ya di pension-e le dithuso tsa loago, ditirelo tsa tlhokomelo ya pholo le mananeo a tshegetso ya loago le baagi.

Matlo a tlhokomelo ya bagodi, ditlamo tsa tlhokomelo ya bagodi tsa letsatsi, ditirelo tsa tlhokomelo ya bagodi tsa kwa gae, ba fiwa tlhokomelo ya bongaka, tlhokomelo ya motho ka nosi, dijo le phepo, ditiragalo tsa loago le boitapoloso, kemo nokeng ya maikutlo. Ee, ditirelo tse dintsi tsa tlhokomelo ya bagodi di a duelwa, gape yona le ditlamo dingwe tse di sa duelelweng kgotsa tse di fiwang ke dikatlantsho tsa puso.

Thulaganyo ya puso ya go tlhokomela batsofe e ka akaretsa dithuso tsa madi, ditirelo tsa botsogo, le mananeo a a tshegetsang boitekanelo jwa batsofe. Le fa go ntse jalo, go nale ditsela tse di farologaneng tsa go tokafatsa thulaganyo eno, go atolosa dithuso tsa madi, go tokafatsa ditirelo tsa botsogo, go sireletsa ditshwanelo tsa batsofe, le go dirisa thekenoloji.

Phetogo ya matlotlo, boipuso le seriti, phokotso ya lehuma, ya lehuma, kgokagano ya loago, ditlamorago tse di sa siamang.

Go dira kopo le go amogela kabo ya , pension-e ya loago, mo Aforika Borwa, o tlhoka go fitlhelela ditlhokego tse di rileng le go latela thulaganyo ya kopo e tlhalositsweng ya loago la Aforika Borwa.

Pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe e ka fokotsa morwalo wa madi mo go ba lelapa le batlhokomedi ka ditsela tse mmalwa, tse e leng fokotsego ya ditshenyegelo tsa letsatsi le letsatsi, go tokafatsa maemo a botshelo.

Motho o simolola go amogela madi a pension-ne a na le dingwaga di le sixty, ke ka lebaka la gore motho fa a se a na le sixty a ka se kgone o thola mmereko.

Re ka ba direla dinamelwa tse ba ka di berekisang, gonne ba kgone go fitlha dipetlele botoka fa ba sena madi.

Go ka ba le dinamelwana tse ba ka di berekisang, tse di ka fitlhisang dipetlele fa ba sena madi. Ba berekise mogala wa thekenoloji, gonne ba kgone go bua le batho ba dinamelwana tseo.

Ke gaufi thata le dipetlele, potlako ya bona e thusa ka gore fa o ba leletsa o batla thuso, ga ba nke nako go fitlhela mo o leng.

Go botlhokwa gore ditleliniki tse re di tsamayang tsa puso di fitlhele ba kwa mekhukhung, ka gonne ga ba kgone go fitlhelela ditleliniki ka potlako, ba a tloga ba le kgole le ditleliniki.

Malwetse a tlhogo, a tshelwang, a sa tshelweng, dithuso tsa boimana le tsa bophelo jwa basadi, dithuso tsa bongaka tsa motheo.

Kwa magaeng, dipalo tsa batho ga di yo dingata ka bokalo, go tshwana le mo rona re leng teng, di kgakala le metse ka gobane batho ba kwa magaeng ga ba yo bangata. Baagi ba amega haholo fa ba lwala ka gore ga ba fitlhele ditleliniki ka nako le ka potlako.

Balwetse ba amega haholo fa go sena melemo kwa ditleliniking, ka gonne ba bangwe ga ba kgone gore ba duele melemo e ba e tlhokang. Se ba tshwanetseng go se dira go netefatsa gore ba fitlhele molemo e ba e tlhokang ka ditleniking, ke gore ba bafe lekwalo le ba ka khutlang le lone fa melemo e se e le teng, ka gore ga se batho kaofela ba kgonang go ithekela melemo e ba e tlhokang.

Ka nako tse dingwe, go ya kwa ditleliniking, ga o thole thuso ka bonako. Ga o thole thuso ka nako e o e tlhokang o ka fitlhela, o fumana gore go na le, go tletse haholo. O ntse o lwala joalo ga o kgone gore thuso o e fumane ka potlako.

Ga o fitlhile, o gorogile phakela. O fitlhile tleliniking ka nako. O tlamehile go thusiwa pele ka gore o fitlheletse ka potlako kwa tleliniking.

Ke tshotse thuso e ne ke e tlhoka, ka gonne batho ba ba imileng nne ba thusiwa diura di le twenty-four ka letsatsi. O fitlhela thuso e o e tlhokang mogare ga bosigo, ba go thusa le ka bonako, ba go thusa le ka potlako.